Mefuta e re aparang mo setsong sa me ke motsito. Motsito gantsi o aparwa ke basimane kgotsa banna. Basetsana bona ba apara makgabe, mme fa ntse ba gola e nna basadi ba apara motlokolo. Mme diaparo tse tsa rona tse, di ne di a fetoga ka gonne batho ba tlogele kgotsa ke re ba lebale diaparo tsa bone tsa setso, mme ba ineela thata mo go tsa seesemane.

Go meletlo mengwe e le goreng motho a ka se letlelege gore a tle a apare moaparo wa setso sa gagwe ka gonne meaparo ya setso, kgotsa ke re ya ditso dingwe tsa diaparo mo diaparong tse tsa ditso, go na le diaparo tse di sa ikategang tse eleng gore fa o ka di apara o ya ko moletlong mongwe o tlotlegang jaaka di-conference, batho ba ka go atlhola ebile gape ba ka bona fa o sa dire sentle.

Moaparo wa basadi o ke naganang gore o montle ke moaparo wa motlokolo le mo go thibang mabele. Ke nagana gore montle ka gonne motlokolo na le megatla yo moleele ka morago mme fa pele mekhutshwane fa o e nama o kgona go sireletsa ka fa morago mme fa godimo. Ebile gape ke nagana gore o montle ka gonne o dirile jalo ka letlalo kgotsa ke re ka matlalo a diphologolo.

Dibaga tse di kgabisang tsa setso sa seXhosa di mmala o montsho le o mosweu. Mme tsa setso sa seZulu ke mebala fela e mentsi e kgatlhisang, e galaleng. Le tsa setso sa seNdebele ke mebala e mentsi fela e kgatlhang matlho a motho fa a lebile motho wa setso sa seNdebele a apere mebala ya dibaga tsa gagwe tse di kgatlhisang. Mme ya seTswana yone ke mebala e mesetlha kgotsa ke re e tshwanang le letlalo la kgomo.